Haeba baratani ba kena thobalanong ba re ba itshireleditse, empa ho etsahale hore setshireletso se tabohe, ho na le mehato e seng mekae eo ba ka e nkang. Ba ka reka meriana e ka qoba kemaro ya tshohanyetso EC ka pele ka moo ho ka kgonehang ka ha e sebetsa hantle haholo ha o kena thobalanong o sa itshireletsa nakong ya dihora tse seventy-two ho isa ho tse hundred and twenty. Ke kgopolo e ntle ho buisana le mofani wa tlhokomelo ya bophelo bakeng sa keletso e kgethehileng e le hore ba ka buisana ka dikgetho tsa thibelo ya ho qoba kemaro. Kamora hore banyalani ba rarolle bothata bona. Ho bohlokwa hore ba buisane ka bolokolohi ka mekgwa eo ba ka kgethang ya ho thibela pelehi ho tshwana le di-IUD, dipilisi tsa ho thibela pelehi le diente.